Andivumi, ngoba emaphandleni zinqabile iindawo, zinqabile iikliniki kunye nezibhedlela okanye zikudelene.

Iingcinga zam zithi ngale ngxelo, zingancedisa ekunyangeni izigulo ezithile zomzimba kodwa hayi zonke. Kofuneka zisebenzisane neengcali zempilo ukuze abantu baphile.

Iyeza lokungabi semthethweni ulibona ngokungabinabheji, umbala okanye ivumba liyatshintsha, okanye ixabiso liba phantsi kakhulu.

Xa amadoda exhatshazwa ngabafazi babo ahlala engakholelwa okanye ehlekwa phantsi. Oku benza boyike ukuthetha okanye ukufuna uncedo. Ngenxa yoku banokuhlala besoloko bebodwa, nto leyo enokubangela iingxaki zempilo yengqondo ezifana noxinzelelo nokuqumbela. Kofuneka olu luntu lutshintsha, lutshintshe indlela yokujonga ngayo amadoda axhatshazwayo ukuze bakwazi ukufumana inkxaso abayidingayo.

Izinto ezimele zenziwe ukuze ikliniki karhulumente zingasindwa ngumthwalo kukwakha nohlaziyo iikliniki, ukuqashela abasebenzi abaneleyo, ukulungisa amayeza nezixhobo, nokusebenzisa itheknoloji nezinye.

Xa amadoda exhatshazwa ngabafazi babo ahlala angakholelwa okanye ehlekwa phantsi. Oku kubenza boyike ukuthetha okanye ukufuna uncedo. Ngenxa yoko banokuhlala besoyika and kunye besoloko bebodwa, into leyo enokubangela iingxaki zempilo yengqondo ezifana noxinzelelo nokuqumbela. Kufuneka olu luntu lutshintshe indlela olujonga ngayo amadoda axhatshazwayo ukuze bakwazi ukufumana inkxaso abayidingayo.

kodwa azisebenzi kwangoko kwaye zingakunokungasebenzi kuba bubo bonke abantu xa lingasetyenziswa phantsi kokuqwalasela ugqirha.

Ukuzimela kwezemali kunganceda ukuphelisa ucalucalulo olusekelwa kwisini.

Abantu abakhubazekileyo bajongana nemicelimngeni eminintsi ngenxa yokucalucalulwa. Oku kubenza bangafuni unyango olunakekileyo kumaziko ezempilo. Kubalulekile ukuba bafumane inkxaso elinganayo njengabanye.

Andivumani nomfundisi. Ukusebenzisa iipilisi zokunyanga uxinzelelo lwengqondo akuthethi ukuswela ukholo kuThixo. Uxinzelelo yinto eyenzeka ebantwini kwaye kufuneka unyango olufanelekileyo. Ukuthandaza kuluncedo kodwa noko unyango lwezempilo lubalulekile. Zombini zingasetyenziswa kunye kwaye aziphikisani.

Ndingamnika inkxaso, ndimncedise ngomntwana, ndimkhuthaze ukuba athethe nogqirha, ndiphinde ndimkhuthaze aphumle aze atye kakuhle.

Mhlobo wam, ndiyakuqaphela ukuba awukho sempilweni yakho njengesiqhelo, kubonakala ingathi udandathekile emva kokubeleka kwaye oko kwenzeka kubantu abanintsi. Andifuni uhlale wedwa ukule meko, nceda uthethe nogqirha wakho. Bakhona abantu abanokunceda kwaye akho nto imbi ngofuna uncedo. Ndilapha nawe kwaye ndiyakuxhasa.

Abantu abathatha unyango lwe-HIV and AIDS bajongana neengxaki ezifana nokoyika ukubekwa amabala, ukulibala ukuthatha amayeza, ukuswela inkxaso nasemakhaya, imiphumo emibi yamayeza kunye nokungakwazi ukufikelela lula kunyango ngenxa yendawo abahlala kuyo.

Abazali abanintsi abayivumeli le mifundo kuba besoyika ukuba iyawukhuthaza abantwana ukuba baqale ezenzo zesondo kwangethuba okanye iinkolo neenkolelo zabo azibavumeli ukuyixhasa into yokuba abantwana bacaciselwe ngendlela yokuzikhusela kwizifo ezosulela ngesondo.

Ndingathetha naye ngobubele ndimvule achaze izizathu zakhe zongafuni iipilisi, ndimamele ngaphandle kokumgweba. Ndimchazele ukuba iipilisi zinceda abantu abaninzi kwaye ayingobomi bonke, ziyasetyenziswa. Ndimxhase ngothando ukuze amkele imeko akuyo.

Hayi, andicingi ukuba ndingaba ngumcimimlilo olungileyo kuba umsebenzi loo ufuna amandla omzimba, isibindi nokusebenza phantsi koxinzelelo, izinto endingekabi nokuqinisekile ukuba ndinazo ngokupheleleyo.

Umama kufuneka afune indlela yokondla usana, ukukhathalela ukutshintsha amatyesi, amqaphele xa engaphilanga, nokuzinakekela naye ukuze abe sempilweni.